Mhlobo wam, ibhanki iye ijonge ukuba unayo na imali engenayo ipeyi okanye itshintshi. Loo nto iye ibonise ibhanki ukuba unayo imali imali engenayo kwaye ungakwazi ukubhatala i-credit card yakho ebhankini.

I-credit card iye incede abantu bakwazi ujongana nongxamiseko kunye ikwazi nokuphucula i-credit record yakho.

Ndingaziva ndidikiwe kuba mhlawumbi bendinethemba lokufumana ikhadi ukuze ndikwazi ukujongana nemali ngendlela elungileyo. Ukuvalwa kwesi sicelo kungandibonakala njengokungathembi okanye ukusilela.

Uyokudinga isazisi esisemthethweni, ubungqina bendawo ohlala kuyo ubungqina bengeniso kwaye nenani elithile lemali yokuqala.

Likunika ithuba lokusebenzisa imali eseakhawuntini yakho naphi na nanini na, ukuze ungasebenzisi imali ungenayo ungathenga kwiivenkile onlayini okanye ukhuphe imali kwi-ATM ngekhadi ledebhiithi.

Buyanceda ekukhuseleni inkqubo yezezimali, ibhanki ifuna ukuqinisekisa ukuba umntu yinyani kwaye uyafumaneka xa kukho ingxaki okanye uphando. Oku kuthintela ubuqhetseba njengokuvula iakhawunti iakhawunti ephantsi kwegama engeyonyani.

Ndingaziva ndinovalo okanye unxinzelelo ndingeno kukhathazeka kuba ikhadi lam xhatshazwa ngoba lithe labanjwa yimpazamo ye-ATM okanye umntu ombi. Le ngxaki ingabangela uxhalabo malunga nokhuseleko lwemali yam eakhawuntini yam kunye ingandenzela ingandonyusela nombilini wam ndiphele ndigula ngenxa yemali eseakhawuntini yam.

Into endinokuqala ukuyenza kukuhlala ndizolile kuba if kuba ndingaqala ungxola okanye ndixhumaxhume ngale ngxaki andizukwazi ukuyilungisa kakuhle. So ndingahlala ndizolile ndibize umntu phakathi ebhankini andincede ngekhadi lam alicime ukwenzela uba ndizokwazi ukuphinda ndingene phakathi ebhankini ndenze elinye ikhadi.

Umalume wam ndingamcebisa ukuba aqikelele amaxwebhu afumaneka afunekayo esokuqala isazisi esisemthethweni, esesibini ubungqina bedilesi, esesithathu ubungqina bengeniso.

Ndingabuza ingaba niyakwamkela intlawulo nge-snap scan ewallet okanye i-bank app, uba abayamkeli intlawulo ngezo ndlela ndingathi kulungile ndiza kubuya kamva xa sele ndinolu hlobo lwentlawulo eniyifunayo.

Ndingaya ndiyokuqonda ebhankini ndiyokubuza ngale ngxaki. Uba abandikwazi ukundinceda ngale ngxaki ndiye e-police station ndiyovula ikheyisi ngale ngxaki. Baze bajonge uphenyo lwayo uba luzohamba njani baze bajonge ukuba abanokufumana le nto itsala imali yam kwiakhawunti yam endingayaziyo but ndiyathemba ukuba ibhanki ingandinceda.

Ndithanda ukubhatala ngekhadi kuba ikhadi awusokoli kakhulu noba ungahlaselwa zizikoli soze bafumane kwamali kuwe. Imali yakho izohlala isekhadini noba ikhona ingxaki okuyo uzawuyazi pha kwela khadi lakho kune mali ethile elingene wena. So ndiyathanda ukubhatala ngekhadi kuba iyenza ubomi bam bube lula.